Ndi vhona ungari muvhuso unga thusa ngau engedza mabisi ṋamusi a mavhili ṋamusi a mararu, naho a tshi ḓovha a khou tshimbila nga tshifhinga hango tea uvha a kho tshimbila nga tshifhinga tshine a ḓovha oto sianesa mara arali muvhuso wa dzula fhasi wa engedza mabisi nao a haneo maṱukuṱuku zwiḓo ri thusa nga maanḓa, naho a tshi ḓovha a kho tshimbila nga tshifhinga ee, ahuna thaidzo mara u tou engedza haneyo mabisi khamusi a mavhili kana a mararu a ḓo ḓivha a kho thusa.

Nga nḓila ine mabisi o gonya ngayo, a ri kho hana uri navho vha vha kho ṱoḓa uri vha fhedzisele vha kho wana.

Nga nḓila ine mabisi o gonya ngayo, a ri kho hana uri navho vhaṋe vha mabisi vha vha vha kho tea u wana zwezwo zwiṱukuṱuku zwine vhavha vha kho wana, mara ri tshi khou vhambedza mabisi a kho yovha a kho fana nadzi thekhisi mabisi a kho tea uvha oḓi imisa nga oṱhe ende a tea uvha a fhasi hadzi thekhisi, ngori avha akho ri thusa khwiṋe ri tshi a vhambedza na thekhisi dzivha dzi kho ḓura. Zwino arali na mabisi a tshi kho gonya a vha a tshi kho gidimedzana na thekhisi, zwivha zwi tshi khou ri vhaisa riṋe sa vhaṋameli vha mabisi ane ra shumisa one ḓuvha na ḓuvha ḽa vhutshilo hashu.

Zwifhinga zwa u tshimbila na mabisi u zwi nga mabisi u zwi wana haningei.

Musi ndo ḓi wana ndi kha nyimele heyi ndovha vhudza vha mpfhesesa, nda vha vhudza uri ndo fara yeneyi tshelede athina iṅwe ndo fara yo linganelaho uri ndi ṋamele bisi ine ndi ṱhukhu kha uri namusi ndi tshi kha ḓiyo ṋamela thekhisi vha ḓo ḓivha khou mbudza ndi kho shothisa, nga maanḓesa kha thekhisi ndi vha ndi kho to shothisa zwo to ḓalaho vhukuma. Zwino arali ndi kho ṋamela bisi vha ḓivha ndi muthu ane ndi ṋamela bisi ḽavho ḓuvha na ḓuvha, zwino ndo to fara yeneyi na zwori mitengo yayo gonya nda sa zwiḓivhi tshifhingani tshiḓaho ndi ḓoḓa nayo teaho.

Nga zwifhinga zwa musi mabisi a tshi vha hu khou ṱerekiwa zwi nkwama nga nḓila isi yavhuḓi, ngauri zwi vha zwi kho ṱoḓa uri ndi bvise tshelede ine ya vha yanga ya tshikwamani ine nda ndi singo i lavhelela kana ui badzhetela uri ndi ḓovha ndi khou i shumisa, zwivha zwi kho ngwisa tshikwamani. Ngauri ndi vha ndo ḓivha uri ndi khou shumisa bisi for tshifhinga tshoṱhe, ahuna uri ndi ḓo shavhela kha thekhisi ine i ḓovha i kho ṱoḓa tshelede ine i ḓovha yori gadu nyana zwivha zwi tshi kho nkwama nga nḓila ine asi yavhuḓi zwivha zwi kho ngwisa ine i vha i khou ḓura.

Ndi vhona zwo fanela uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo, ngori ndi tovha ṱhonifha sa vhaaluwa naho vha tshi kho to wana heneyo tshelede zwiṱukuṱuku ya mundende, mara tsho salaho ndi mualuwa vha ngasi kone uvha vha khou badela tshelede ine i ḓovha iya bisi kana iya thekhisi. Zwino arali vha wana luafhulelo ndi vhona uri zwivha zwi zwa khwiṋe, arali hu kho badeliwa hu theni rannda khamusi vha vha khou badela five rand kana yavha i seven rannda ivha i khwiṋe ri tea uvha ri kho ṱhonifha vhaaluwa.

Ndo ḓi wana ndi tshi khou amba na mureili wa bisi nda muvhudza uri zwine a khou ita nḓila ine a khou mpfharisa ngayo, ndi kho ḓo vhudza vhahulwane vhawe vhane vhavha muṋe wa bisi nangoho nda swika nda ḓi vhudza vha ḓi swika tshifhinga tshe ra to dzula fhasi hu mureili wa bisi na nṋe na vhaṋe vha bisi vhavha vha kho amba ra ndi khou vha vhudza uri ṱhingo fariwa zwavhuḓi, nae a ḓi vha a kho ḓi amba muṅwe na muṅwe amba side zwa mboḓi muthathisisa mushumoni.

Ndi nga muṱalutshedza nda muvhudza uri hei nḓila ine ra kho i shumisa ṋamusi athi i ḓivhi, athi ḓivhi na uri ndi nḓila ine i nga ri swikisa vhuponi hashu na mara ine nda i ḓivha ine i yari swikisa ndi heyi, ndi nga muṱalutshedza uri ndi ifhio nda ri ndi kho pfhesesa uri ndi khou ofha ngauri heyi ndila thi i ḓivhi na ḓuvha na ḽithihi athi thu vhuya nda ḓi wana ndi kha heyi nḓila uri nga ntswikisa hune nda dzula hone. So zwi ntsia ndi tshi kho ofha ndi na nyofho ngori athi i ḓivhi ende athi ḓivhi na zwauri vha kho yafhi ngori hei nḓila athi kholwi uri inga ri swikisa.

Tshifhinga tsha u thoma tsha musi ndi kho shumisa bisi hayi ndo ḓi tovha ndo ḓi tovha na nyofho no tshuwa, mara ha ngovha na zwithu zwivhi zwoiteaho a hu ngovha na zwithu zwine khamusi ndi ḓori mureili wa bisi o ntsia fhethu hune thi kho tea u sala hone, mureili wa bisi hango ntsia hone zwino hayi ndo sala fhethu hune nda kho tea u sala hone a dzhia hune a kho tea udzhia hone, namusi ndi tshi vhuya ndo vhuya nda tsa hune nda kho tea u tsa hone hune ndi hone hune he nda ndi kho tea utsa hone zwino tshenzhemo yanga hovha nḓila yavhuḓi ḽovha ḓuvha ḽavhuḓi.

Arali ni kho nyaga iyo khadi yau ṋamela bisi ni ya hune hayani ha mabisi depo hone huṋe huna tshiṱitshi tshine vha ḓo ni thusa hone uri ni wane heyo khadi, vha ni vhudza na zwa uri mabisi a takuwa nga tshifhinga ḓe a tshimbilisa hani vha nifha na tsumbo ya hone ine na ḓovha ni kho vhona khayo uri heḽi bisi ḽi takusa hani ḽi tshimbilisa hani ḽi itisa hani, na kha khadi ni ḓiya haningei vha ni itela na wana uri na badela uri nga ngomu huvhe huna tshelede ine na ḓovha ni kho i shumisa ṅwedzi muṅwe na muṅwe ḓuvha na ḓuvha.

Arali ni sina khadi mara fhedzi ni kho ṱoḓa u ṋamela bisi kanzhi ni vha ni khou vha fha mutsiko, mara fhedzi ni avha badela tshelede vha ni vhudza uri bisi ndi mutengo mufhio fhio ubva hanefho hafhanoni u swika hanefho hune na khou ya hone, fhedziha nia vhafha tshelede na kona u ṋamela bisi mara na zwone nivha ni khou vhafha mutsiko ndi ngazwo ho itiwa khadi vhavha vha khou shavha zwithu zwa so, uri hu sivhe na muthu ane a ḓoḓa avha a khou ḓisa tshelede zwino ha uni ṋamedza vha yani ṋamedza na vha ṋekedza tshelede.

Tshipirioni tshine ndavha natsho ndi tshavhuḓi ha mubadeli vha bisi huna vhaṅwe vhane vha ni fara zwavhuḓi na vhaṅwe vhane vhavha vho ḓi imisela u shuma nau ḓivha uri vhone vha mureili wa bisi vha vha kho tea uitani, zwino hayi tshipirioni tshanga tsho vha tshipirioni tshavhuḓi ro lindela zwavhuḓi ra swika henda vha ndi kho swika hone nda vhuya hune nda kho vhuya hone, hayi a hungo vha na fhethu hone ḓopfi ndovha na khakhathi hovha ho itisa hani mureili wa bisi o vha o sinyuwa ovha o dinalea o vho itisa hani, tshovha tshipirioni tshavhuḓi nga maanḓa.

U fhungudza vhugevhenga kana kha vhaendelamashango kana vhareili vha dzi baisigira vhuponi hashu, ndi vhona ungari ndi khwiṋe hu tshi vha na mapholisa ane a ḓovha a hone u bva nga matsheloni u swika ḓuvha ḽitshikovhela ane avha akho linda avho vhathu vhane vha vha kho ṱoḓa u shumisa baisigira kana vhane vha vha vha kho tshimbila nga milenzhe vha tshiya fhethu ho fhambananaho, so arali havha na mapholisa kha vhupo vhufhio na vhufhio zwi ngavha khwiṋe badi uri vhathu vhavho tsireledzea vha swika hune vha khoya hone vho tsireledzea.

Arali u mureili wa baisigira utea u ḓivha hune wa tea u tshimbila hone, au tei uri u tshi kho tshimbila u tshi kho ya hanefho hune wa kho ya hone unga ḓivha u kho ya ḓoroboni unga ḓivha u khou ya gai, utea u tshimbila nga nnḓa ha bada au tei u tshimbila vhukati ha bada hune huvha huna dzigoloi ngori unga swika hune dzigoloi dzi ngau kwanya wa dzhena vhukati ha maṱiraka wa dzhena vhukati ha goloi ifhio na ifhio. Zwino arali wa tshimbila nga nnḓa ha bada lwendo lwau lwa fareliwa nga nnḓa ha bada u vhuya u swika u tshi swika hanefho hune wa kho swika hone, zwi a leludza zwithu zwi a zwi a ri ṱuwisela na dzikhombo.

Zwine zwi nga ita u thivhela migwalabo ya mabisi nga u ṱavhanya ndi uri vhaṋe vha mabisi kana vhahulwane vha mabisi vha tea u pfhesesana na vhaṋameli vha mabisi vhunga vha tshi khou wana sapoto kana thikhedzo kha henevho vhaṋameli vha mabisi. Vha tea uri arali vha khou ḓisa mulayo muswa vha thome vha pfhesesane na vhaṋameli vha mabisi uri hu ḓo itea zwithu zwi zwa so, nga heḽi ḓuvha uri vha pfhesese uri na vhaṋameli vha mabisi vha khou zwi tendela naw. Zwi ḓo vha ita na zwi ḓo kona u vha u vha zwithu zwine vha ḓo zwi swikelela naa.

Ndi vhona u nga zwino vhanga migwalabo ya mabisi ndi u sa pfhesesana ha vhaṋameli na vhareili vha mabisi kana na vhaṋe vha mabisi ndi tshi nga tou ralo ngauri u ḓo wana uri vhaṋe vha mabisi vha khou ḓisa mulayo muswa une vhaṋameli vha khou hanedzana nawo mara vha fhedzisela vha khou ḓisa nga khani, lune zwi sia vhaṋameli navho vha tshi khou gwalaba, navho zwi vha zwi sa khou vha thusa nga nḓila yavhuḓi ngori vha vha tshi vho balelwa tshiṋamelo tsho ya ḓoroboni, tshiṋamelo tsho ya na mishumoni.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou kwamea nga migwalabo ya mabisi musi hu tshifhinga tsha uri ndi vhe ndi khou tea u swika tshikoloni ha vha hu no ri hu na migwalabo lune zwi sia ndi tshi sa koni u swika tshikoloni ende vhunga ndi tshi shumisa ḽeḽo bisi ndo vha ndo badela lwa thikhithi ya ṅwedzi. Zwo vha zwi zwithu zwine a si zwavhuḓi, zwo vha zwithu zwine ari, ra ri songo tea uri ri vhe ri khou swika khazwo mara nga nṱhani ha migwalabo zwo vha zwo itea ra fhedzisela ri khou dzula hu sa khou iwa tshikoloni.

Tshenzhemo ya dzi thekhisi hune nda dzula hone, thekhisi ndi tshithu tshine tsha dzulela u vha hone badani na zwino ndi khou amba a tshi na uri tshi fhira i ḓo fhira nga tshifhingaḓe, ha ḓa ha tshifhingaḓe sa mabisi, thekhisi ndi tshithu tshine tshi dzula tshi hone badani tshi tshi khou fhira tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha vha vha khou ṱoḓa u ya ngatsho ḓoroboni kana u ya ngatsho hanefho hune vha khou ṱoḓa u ya hone. Tshi dzula tshi hone, tshi ḓi tou nga tshithu tsho tsho lindelaho vhone vha tshi takuwa vha tshi fhedza zwine vha khou ita, vha tshi shumisa vha ya henefho hune vha khou ṱoḓa u ya hone.

Zwiṱitshi zwi shela mulenzhe kha u thusana na mabisi uri arali nga hetsho tshifhinga u tshi khou ṱoḓa uri u ye ḓoroboni ha vha hu si na bisi tshiṱitshi itsho tshi a kona uri tshi u thuse u ye hanefho hune tshiṱitshi tsha vha hone u yo u lindela thekhisi. U i ḓo ḓi swika wa ḓi i namela, wa ḓo ya hanefho hune wa khou ya hone kana u khou ya ḓoroboni kana u khou ya u dalela dzi ṱhama kana u khou ya gai tenda ya ri i tshi swika ya wana wo ima hanefho tshiṱitshini, zwi vha zwi khou thusana na mabisi ngauri mabisi vhunzhi hao a vha a khou tshimbila nga murahu ha dzi awara.

Khaedu dzo uri u ḓo wana hanefho hune wa kho tea u ya hone uri u yo u ṋamela heyi thekhisi wa wana uri vhathu vha mabisi na vhathu vha dzi thekhisi vha khou lwa uri u khou tea u vha u khou ṋamela thekhisi kana u khou tea u vha u khou ṋamela bisi lune arali u tshi khou ḓivha uri u khou ṱoḓa u ṱuwa nga thekhisi, ndi vhona uri ndi zwithu zwine iwe muṋe wa ṱoḓa zwone u tea u ita zwithu zwine iwe muṋe wa khou zwi ṱoḓa zwone, u nga si kombetshedze u pfhi u ite zwithu zwine a u khou tea u vha wo badela.

Tshiṱori tshi sa hangwei ndi tsha musi ndo ima vhuponi ha dzi thekhisi kana kha tshiṱitshi tsha dzi thekhisi nda ri u ima nda ima thekhisi dzi sa khou ita matsina hu na nndwa vhukati ha vhathu vha vhareili vha mabisi na vhareili vha dzi thekhisi, vha khou lwela uri hu khou tea u ḽaisa nnyi, nnyi u khou tea u itisa hani, zwa ntsia ndo sokou ima hanefhaḽa nda fhedzisela ndi tshi khou, ndi si tsha ya na he nda vha ndi khou ya hone ngauri ndo fhedzisela ndi sa khou wana tshithu tshine tsha ḓo nnyisa afho ḓoroboni kana hune nda vha ndi khou ya hone.

Zwikhala zwa dzi thekhisi zwi nga khwinisiwa nga murahu ha musi maḓiraiva a dzi thekisi a tshi ambedzana zwavhuḓi na vhaṋameli uri arali hu na tshanduko kana hu na zwithu zwine zwa kha ḓi ḓo shandukisiwa ri zwi ḓivhe hu tshe na tshifhinga u fhirisa uri arali hu na dzi tshanduko vha vhe vha khou zwi ḓivha zwezwo nga tshifhinga tsha musi vhone vho ṋamela yeyo i nga vha i thekhisi. Zwino arali vha ḓiraiva a mathekhisi a dzi thekhisi vha kona u amba na vhaṋameli zwavhuḓi vha vha ḓivhadza hu tshe na tshifhinga zwi nga khwinifhadza badi.

Vhuponi ha dzi thekhisi dzi ḓoroboni ho fhambanesa nga maanḓa na vhupo ha mahayani hune hu vha hu na dzi thekhisi ngauri kha vhupo ha ḓoroboni hu vha hu tou fhaṱiwa na tshi tshifhaṱwa kana ndi nga tou ri tshiimiswa tshine tsha vha tshi tsha dzi thekhisi fhedzi, tshe hune ha dzula dzi thekhisi fhedzi mara kha vhuponi ha mahayani a zwiho hezwi zwithu, thekhisi dzi paka hanefho hune ha khou pakwa hone naho hu si na tshifhaṱo.

Mushumo o no itwa ndi mushumo wa uri vhathu vha tea u ṱhogomela dzi thekhisi dzavho uri musi vhaṋameli vha tshi dzhena vha dzhene kha thekhisi yo tsireledzeaho, thekhisi ine yo naka, yo kuna naho hu khou pfhi aralivho izwo ndi izwovho mu ḓiraiva ha ngo kuna mara arali thekhisi yo kuna na iwe u pfha wo tsireledzea wa pfha wo wo vhulungea uri na ngoho u khou tshimbila nga thekhisi ine u ḓo swika, nga thekhisi ine muthu wa hone u na u vhudele, u a i fara zwavhuḓi.

Ndi ngauri ṱireini i vha i khou tshimbila nga tshifhinga ende i ya ongolowa nga maanḓesa arali ndi tshi khou ya afho fhethu wa ḓo wana uri ndo dzhaya, ndi khou tea uri ndi ṱavhanye ndi swike afho fhethu ndi zwone zwithu zwine a thi zwi ṱoḓi musi ndi khou shumisa ṱireini ngauri ṱireini i tshimbila nga tshifhinga muṅwe na muṅwe a zwi ḓivha na musi muthu a tshi vhuya a ḓiwana a khou ḓidzhenisa khayo u vha a tshi khou zwi ḓivha uri i vha i khou tshimbila nga tshifhinga lune ndi zwone zwithu zwine ndi ngazwo ndi sa ṱoḓi u ḓidzhenisa kha ṱireini ngauri i vha i khou tshimbila nga tshifhinga.

Ngauri ndi vhona uri zwi a konḓa uri etsho tshiṱitzhi tshi lugisiwe kana ndi nga tou ri tshiṱitshi tsha ṱireini tshi lugisiwe lune ndi ngazwo i tshi dzhia tshifhinga i tshi khou lungisa itsho tshiṱitshi ngauri zwi a konḓa uri tshiṱitzhi tshi fhedzisele tshi tshi khou luga lune ndi ngazwo ndi khou vhona uri i khou dzhia, i dzhia tshifhinga nga murahu ha musi hu na ho tshinyadziwa nga migwalabo nga nṱhani ha uri iyo tshiṱitshi tshi ḓo vha tshi khou konḓa, tshiṱitshi tsha a konḓa uri tshi luge.

Vha nga zwi langa nga u tevhedzela zwifhinga zwa vhukuma uri musi arali wo amba uri uri izwo zwidimela zwi ḓo fhira nga hetsho tshifhinga zwi tea u vha zwi khou fhira nga tshetsho tshifhinga tshe vha amba ngatsho u itela uri uri vha si ḓaḓisi vhaṋameli ngauri ndi zwa ndeme u ḓivha uri arali zwi tshi khou fhira ngei tshifhinga nangoho tshi fhedzisele tshi khou fhira nga hetsho tshifhinga uri hu si vhe na u ḓaḓa hu si vhe na khakhathi.

Zwi nga thivhelwa nga u dovha ha ḓiswa zwiṅwe zwidimela ndi yone nḓila nthihi fhedzi ine i nga thusa ngauri ndi nga si ri nga u ita zwifhinga ngori zwifhinga zwo no vha hone fhedziha vhathu vha khou ḓi ḓala ngori vhathu vha hone shangoni vho ḓala fhedziha arali ha itiwa zwidimela zwiswa zwiṅwe nga ḓiswa zwiṅwe zwidimela kha musi tshithihi ndi zwone zwine zwi nga thusa uri hu songo vha na vhathu vho ḓalaho nga ngomu vhathu vha tshi khou fhungudzea.

Zwone zwi vha zwi zwa ndeme uri hu tshekhiwe thikhithi u itela uri hu si vhe na vhathu vhane vha khou fhura, vhathu vhane vha vha khou ṋamela nga mahala, vhathu vhane vha vha khou ḓi ita vhathu vho thanyani fhedziha zwi a vha zwi tshi khou ri ḽela tshifhinga uri hu vhe hu khou thoma hu vha hu tshekhiwa thikhithi nga hetsho tshifhinga tshi u ḓo wana uri tshidimela tshi tshi khou ḓo u takuwa lune zwi a vha zwi tshi khou ri ḽela tshifhinga wa wana muthu a tshi khou fhedzisela na u sala a tshi khou sala.

A zwi ngo tou leluwesa uri vhathu vha ḓiwane vha khou ḓi shumisa ngori i vha i khou nyaga tshelede nnzhi zwino vhunzhi havho vha vha fhedzisela vha khou shavhela kha dzi ṱireini na zwidimela u fhirisa uri vha vha khou i shumisa ngori i vha i khou ṱoḓa tshelede nnzhi lune i a ḓura i ya nga uri ni khou ya gai vha ḓo wana uri mutengo wane u khou ḓura, wo gonya nnyi vhunzhi ha vhathu vha i shavha a zwi ngo to leluwesa a zwi anzela u wanala zwone zwi hone dzi a zwi anzeli u wanala.

Yo fhambana nga maanḓesa ngauri uber i a ḓura mutengo wa Uber u vha u nṱha mara mutengo wa thekhisi u vha u fhasi ngauri thekhisi ndi tshithu tshine ndi nga tou ri ndi tsha muvhuso kana ndi tou ri ndi tshithu tsha public tshine ndi tshi ya nnyi na nnyi fhedzi i ri tshi ḓa kha Uber zwi a konḓa ngori i vha i khou ḓura uri u ḓise u ise vhuponi vhufhio nazwo zwi vha zwi khou ḓura, zwino thekhisi ivha i kho leluwa yo leludza zwithu a i ḓuri i a farea.

Ndi vhona hu zwone zwithu zwa ndeme zwine muthu a tea u ita nga maanḓesa arali a khou dzhia lwendo lulapfhu a khou tea u fara lwendo lulapfhu na musi lu ḽuṱuku u nga si ḓivhe uri hu do itea mini, so ndi vhona uri ndi zwone zwa khwiṋe uri a sherele khonani dzawe, a sherele shaka ḽawe lwonolwo lune lwa khou lu fara uri vha ḓivhe uri u gai u itela uri arali ha vha hu na zwine zwa ḓo itea ha vha na zwine zwi nga itea henefho vhukati ha bada kana kha ḓiraiva nae hu nga si thembe muthu hu vhe, a vhe a tshe o tsireledzea, ri khou ḓivha uri u gai ri khou mu vhona.

Ndi vhona zwi tshi vha zwi songo ita ngauri muthu muṅwe na muṅwe u tea u tou ṋanga uri a nga ḓivha a khou ṱoḓa u shumisa Bolt a nga ḓi vha a khou ṱoḓa u shumisa Uber a nga ḓivha i khou nyaga u shumisa thekhisi, hu na vhathu vho no shumisa dzi thekhisi ndi vhona uri maḓiraiva a dzi thekisi a vha khou tea u vha vha khou lwa na maḓiraiva a dzi Bolt ngori vhunzhi ha vhathu vho no shumisa dzi Bolt na dzi Uber vha songo ḓala, ho ḓalesa vhathu vha dzi thekhisi a thi a thi tendi, a thi vhoni uri vha tea u vha vha tshi khou ḽa vha tshi khou lwela vhaṋameli ngauri zwi vha zwi songo tea muṅwe na muṅwe u vha a mushumo muṅwe na muṅwe u vha a khou ṱoḓa tshelede.

Ngauri huṋe vha vha vha khou ya hone vha vha sa hu ḓivhi a si hoṱhe hune vha ḓo ḓivha ngori vha vha vha kho shuma mashango, ndi nga tou ri fhethu ho fhambananaho u nga ḓi wana muṅwe a khou ṱoḓa uri a ḓe a u dzhie gai hune na hu ḓivha a vha hu ḓivhi, vha khou tea u vha vha khou shumisa GPS uri vha kone u ḓivha uri vha khou ya gai lune ndi vhona uri ndi ngazwo vha tshi khou tea u vha vha khou i shumisa ngori a vha ḓivhi uri vha khou ya gai zwino vha khou tea u vha vha kho shumisa GPS uri i vha i khou vha sumbedza na u vha thusa nḓila dzone dza khwiṋe na dzo tsireledzea kha hune vha khou ya hone.